Go tshameka metshameko ya kgaisano ya se ileketeroniki go ka nna monate e le tota. Gonne, ga o tlhoke go dirisa maatla a gago a mantsi o e dira jalo o ntse o itunetse mo lapeng kgotsa, gongwe le gongwe kwa o leng teng mme, o ja monate wa morokotso wa go tlhabiwa ke phefo mo monaganong wa gago, ka o tla be o itumetse, o tshameka, o itlosa bodutu gongwe le gongwe kwa o leng teng.

Nnyaa ga ke nagane gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Gonne, le ga jaanong jaana, go santse gona le batho bao ba tshamekang ba ya go tshameka ba se mo mafelong a bona, ba sa tshamekele mo megaleng ya bona. Fela, go dirile gore dilo di nne bonolo mo maphelong a batho.

O ka tshameka Chess o tshameka kgatlhanong le motho yo mongwe, yalo o ka itumela tota gonne tlhaloganyo ya gago e tla be e bereka, ka seo se baka o tlabe o kgona go nagana, o naganela ka bonako. Mme, ebile o ka tshameka le yona Ludo eo e leng gore o lebelela gore o tshameke ka yona daese, o tshameka le motho kgotsa le tshameka le le setlhopha.

Di ama ka gore metshameko eo e kgona go fitlhelela batho ba le bantsi lefatshe ka bophara. mongwe le

Seo ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore ke kgona go tsenela kgaisano le ditsala tsa me, go ba le maloko a lelapa la me ba le kwa mafelong a a farologaneng seo ga se reye gore re tshwanetse re kopane gore re kgone go ka tshameka. Ke se ratela gore monagano wa me ga o nne o ntse fela o sa nagane, monagano wa me o phela ntse o nagana ka dinako tse tsotlhe.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega data e ntsi gonne, o tlile go dirisa data fa o simolola go tshameka o be o fetse. Metshameko e e tumileng mo inthaneteng e ke itseng e ka nna metshameko ya tsona ditaese, e ka nna metshameko ya gona go betšha, e ka nna metshameko ya tsona dikgwele tsa dinao kgotsa le kgwele ya letlowa.

Motshameko ya mo inthaneteng e ka go ama thata fa o e tshameka o sa kgaotse gonne, fa o simolola o tshameka o dirisa madi mme, o sa kgone go itaola o ka iphitlhela o le mo seemong sa gore o dirisitse madi a le mantsi. Motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke motshameko wa go betšha wa Hollywood.

Sešweng jaana, sengwe le sengwe mo megaleng ya letheka se tlhoka data gore se dire, gore melaetsa e kgone go tsamaya, le wena o kgone gore e go fitlhelele. Jaanong fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlhoka data ka dinako tse tsotlhe gonne, ke ka mokgwa o bo rra di tegeniki ba dirileng ka gona.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo gonne, bosigo ke yone nako e e leng gore motho o ya be a ikhuditse a ntse letsatsi la gagwe le fetsa go wela a ka tswa a tlhaga kwa mosebetsing, a ka tswa a tlhaga kwa sekolong, gongwe mafelo a mangwe a mantsi a a farologaneng ka jalo ke ga motho a itlhabisa phefo mo tlhaloganyong a iketlile, a ikutlweletse, a sa batle go nagana thata. O ka tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka data e seng ya tlhwatlhwa ya kwa godimo ka go dira maleba gore o tshameke ka nako e e rileng mme, ebile o se ke wa fetisa, fa o batla go dira gore o se ke wa e fetsa ka bonako o tshwanetse go ipela nako.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne, fa o le motho yo iphitlhelang a nagana thata, go sena tseo o ka di dirang gore di go ntshe mo tseo o di naganang thata, o ka ikentsha bodutu ka yona metshameko ya mo inthaneteng mme, ebile o ka ithabisa le ka yona. Bogologolo, go ne go sena metshameko ya mo inthaneteng gonne, go ne go sena dilo tsa di thekenoloji ka jaanong, ba di naganne ba be ba di rotloetsa gore di dirisiwe, bogologolo go ne go tseiwa dikgang go ne go tlotliwa go ne go tshamekiwa ka setho.